Yebo, kuwumqondo omuhle ukuthi kube ne-Q and A namaciko ngoba kusivezele ezinye izinto esuke singazi mayelana ngomculo noma izinto abasebenza ngazo.

Cha, angiboni ukuthi kufanele kube yinto ekhokhelwayo ngoba ziningi indleko esuke zikhokhwa ngabantu uma befika ezinkulumeni zezindiza.

Abaseyunivesi basuke bayifundele lento abay'phila ngayo, kepha-ke laba abasesitayeleni bahamba bephume eyitayileni. Uthole ukuthi kusasa umuntu usekahlupheka. Bese-ke laba abaseyunivesi babanekusasa eliqhakazile.

Ngingawenza kanje umsebenzi, uma singumphakathi kwamele sibambane sisizaneni uma kukuhle noma kukubi. Kunjalo singaba-ke nendawo yethu ephephile, kanye futhi sizokhona ukusizana ngokushesha uma kunomonakalo owenzakalayo emphakathini wethu.

Inkundla ibaluleke kakhulu ukuthi ibe nezilawuli zabazali, ngoba kukhona ezinye inkulumo ey'suka zingadingi ukuthi ingane zibe khona. So uma kunezilawuli zabazali, zigwema ukuthi ingane zibheke izinto okungamelanga zizibheke.

Inkundla yomculo eyenze ukuthi isebenzise kalula kwezinye, ukuthi isuke inento eheha abantu noma igama eliheha abantu ivele idume nje kanjalo.

Izingxoxo zasendaweni esiteshini somsakazo womphakathi, ziheha umphakathi ukuthi umamele umsakazi ngaso sonke isikhathi futhi nokusebenzisa amazwi asendaweni, into e-right ejabulisa umphakathi kakhulu.

Ifomethi entsha engingayisebenzisa, ngingaba nomculo wabantu asebakhulile, ngiwuhlukanise kube nomculo abantu abasakhula nyana, intsha, bese-ke nomculo wezingane ezisasezincane kakhulu. Ngiyihlukanise kanjalo ngokuthathu umculo wethu.

Iziteshi engiy'thanda kakhulu, ngithanda ninety-one point five Ukhozi FM. Ngithande futhi, no-ninety-four point seven, u-Highveld Stereo. Imbangela ukuthi ngithande lezi iy'teshi, yikuthi zidlala ingoma ingoma zawo wonke umuntu zidlala iy'ngoma zabantu abadala kuphela, noma umncane noma umdala uzayithola ingoma ezingakujabulisa kulezi iy'teshi.

Yebo, ukhona umehluko omkhulu kakhulu. I-three G ayibambi njengo-four G, bese-ke u-five G iyashesha kakhulu.

I-Wi-Fi ibiza kakhulu. Emphakathini wangakithi, angeke sibe nawo amandla wokuyithenga, ngoba iyabiza kakhulu.

Kubaluleke kakhulu ngoba kusifundisa izinto ezihlukahlukene mayelana nezwe lethu laseNingizimu Afrika.

Amamuvi akuleli ilizwe, yebo manje eseqala ukuba maningi, kodwa-ke sakhula-ke sibuka amamuvi aphesheya. Wona lawa angakithi, aseyasiza kulezi iy'nsuku, ngoba akhuluma ngezinto esiphila ngazo endaweni esiphila kuzo.

Inkundla kubaluleke kakhulu ukuthi inikeze okuqukethwe okwasendaweni yakithi, ngoba kusuke kusiza nathi emphakathini ukuthi sazi, sikhone futhi noku-relate-a kulento abesuke bekhuluma ngayo.